Ewe, abadlali be-esports abaqeqeshiweyo banokuthathwa njengeembaleki ngeli xesha ii-esport zingabandakanyi umthambo womzimba ofanayo njengemidlalo yemveli. Ifuna amanqanaba aphezulu obuchule, ukucinga ngobuchule, ukugxila kwengqondo kunye nokuziqhelanisa ngamandla xa kuthelekiswa neemfuno ezibekwe kwiimbaleki kwamanye amabala.

Ingayichaphazela kakubi impilo yabadlali bayo ngoba kaloku umzimba wethu udinga ukuba siwushukushukumise maxesha onke, kanti yona imidlalo ye-elektroniki idinga umntu ahlale phantsi asebenzise ingqondo qha. Loo nto ke umzimba wethu awuyithandi konke konke. Umzimba ufuna siyishukumise sihlale sihambe, sihlale simane sibaleka ukuze sihlale sisempilweni.

Ukuba bendingumdlali wemidlalo ye-elektroniki umdlalo ebendinokuwudlala yiLeague of Legends. Kaloku lo mdlalo kufana nqwa nokunika ingqondo yakho umthambo olungileyo, uphucula amandla okuqonda kunye nokubonelela ngeemvakalelo.

Ewe, ndicinga ukuba imidlalo ye-elektroniki kufuneka ithathwe njengemidlalo yokwenyani ngoba kaloku loo nto ingakhuthaza abadlali bayo ukuze badlale ngokuzimisela kakhulu. Kwaye loo nto ingasesinye sesizathu esibabangela into yokubana badlalele kude neziyobisi neziselo ezinxilisayo.

Abanye abantu ndingabalumkisa ngomdlalo wevidiyo ndithi mabayiyeke loo nto ngoba kaloku mna ndizibone sendisengxakini yokungalali ngokwaneleyo, kanti ke loo nto ayiyilungelanga impilo yomntu. Kubalulekile ukuba ulale iiyure ezisibhozo ukuze umzimba wakho nengqondo yakho zizosebenza ngokufanelekileyo. Ngoko ke masiphumeni ekudlaleni iividiyo singalali ngokwaneleyo ebusuku.

Hayi, imisebenzi yokuzonwabisa ayiyo yabantu abazizityebi bodwa, nabani na unelungelo lokuzibandakanya nemisebenzi yokuzonwabisa. Kaloku le misebenzi yokuzonwabisa ikwayenye indlela yokuba silolonge ngayo imizimba yethu ukuze sihlale sisezimpilweni.

Owona msebenzi wokuzonwabisa odinga imali enintsi kunye nezixhobo ezizodwa endingathanda ukuwenza nakanjani kukuba ndidlale igalufa. Kaloku yona iimpahla ezinxitywa ngabadlali bawo zithande ukuba nexabiso eliphezulu kakhulu kwaye lo mdlalo ndiyawuthanda kakhulu. Iindawo ekudlalelwa kuzo zipholile kamnandi kwaye nabantu abawudlalayo ngabantu abapholileyo kwaye abandilisekileyo, abanesidima nesithozela.

Abantu abenza imisebenzi yokuzonwabisa abayithandayo baphila ubomi obupheleleyo. Kaloku xa uhlala uzonwabisa ngento oyithandayo kugcina intliziyo yakho isiva kamnandi kwaye nengqondo yakho ingenalo uxinzelelo. Kaloku xa uhlala uphantsi koxinzelelo loo nto iwuchaphazela ngendlela engeyiyo umzimba, kanti ke xa uchitha ixesha ngokwenza izinto ozithandayo uhlala umzimba wakho usiva kamnandi ngalo lonke ixesha.

Owona msebenzi wokuzonwabisa endiye ndithande ukuwenza ngexesha lam lokuphumla kukudlala umdlalo oyitshesi. Kaloku lo mdlalo undigcina ndingenaxinzelelo engqondweni kwaye undenza ndizive ukuba ingqondo yam isasebenza kakuhle kwaye nokucinga oku kwayo kuhle.

Ewe, ndinganawo umdla wokuthatha igalufa njengomsebenzi wokuzonwabisa. Kaloku lo mdlalo wegalufa ndiwuthanda kakhulu kuba unabantu abachubekileyo engqondweni kwaye neendawo ekudlalwa kuzo ziindawo eziphole kamnandi, iindawo ezingenadlame.

Ewe, ukhona umsebenzi wokuzonwabisa owohlukileyo othandwa kwaye owenziwa ngabantu apho ndihlala khona. Lo mdlalo ngumdlalo wokulwa ngeentonga kodwa ababethani ngokwenene, nto nje kuyadlalwa. Lo mdlalo ke uthandwa kakhulu ngabantu abangootata kodwa mvanje selikhona iqaqobana lwabantu abangoosisi nabangoomama abasebatsha abaye bawudlale lo mdlalo. Akho mntu wenzakalayo kuwo.